Ndingazama ngandlela zonke ukuphanda kabanzi ngale nto ayithethayo, ndimane ndimbuzea uba uphetheke kanjani na until ndifumane inyaniso.

Ewe, ndingaziva ndinexhala lokubona umgca omde kwasekuseni esibhedlele kodwa ke ndingalinda ukwenzele nam ndihoyakale ngoba wonke loo mntu ulinde kulo mgca ufuna uhoyo.

Ndicinga ukuba usapho kumele lidibane lihlale intlanganiso apho lizawuthi lizame ukungxolisa utatomncinci lo uhlukumeza umkakhe. Kuzanywe ukuthetha naye ngendlela yokuhlala emtshatweni ngaphandle kokuba umntu abe nobundlobongela kuzanywe ukuxelelwa ukuba uba ukhe waphinda kuza kudityaniswa namapolisa.

Ndicinga ukuba akulunganga ukuba umntu one-HIV abekwe ibala. Kubalulekile ukuba bafundiswe abantu malunga ne-HIV nokubaluleka kokuba asikhathelelane singabantu umntu ene-HIV okanye engenayongo.

Abantu abangamadoda bayadinga ukufundiswa kabanzi ngempilo bayazi kubaluleke kangakanani ukuthetha. Ingxaki yabo kukungathethi, kuhleli nje bayafihla, izinto zamadoda bafuna ukuzenza zodwa bodwa bebodwa. Kanti xa kunokhe ibe yitopiki ethethwayo mihla nezolo nasezikolweni kufundiswa abantwana malunga nempilo yobudoda, wonke umntwana anganolwazi, wonke umntu anganolwazi.

Kubalulekile ukuba abantu bafundiswe malunga nentsholongwane kagawulayo kabanzi ngayo. Nasezikolweni abantwana abancinci bayazi uba bakhona abantu abazalwa benayo nalapho kufuneka sibaphathe ngendlela efanayo nabanye abantu, nabantu aba-HIV bazi uba baphathwa ngendlela efanayo bangaphathwa ngendlela yabucala.

Ukuzama ukuba urhulumente azise abantu basemaphandleni mayela nesi sifo, bazame ngandlela zonke uzisa ulwazi abanalo, ukwenzele babe nolwazi abantu basemaphandleni ukuba esi sifo sikhona kwaye siyabulala kubalulekile uba umntu azijonge azilolonge mihla yonke.

Ndingazama mama ukukhangelela ikhaya. Kodwa kunganjani ukuba ndingakukhangelela umntu onozama ukuhlala nawe apha endlini ukwazi ukuncokola naye?

Urhulumente into anoyenza angazama kwiidolophu ezinkulu azame ukwakha isikolo, idolophu nganye ibe nesikolo sabantwana abakhubazekileyo. Liyinene ke elo lokuba abantwana abakhubazekileyo bahleli kumakwabo abafundi ngoba izikolo zikude kubo, kanti xa zikufutshane kwiidolophu abahlala kuzo kungalula ukuba baye ezikolweni bayokufunda.

Ndingazama ukuba ndimxelele ukuba makazame achazele abazali bakhe. Ewe bona abazukonwaba ngalo mba kodwa kubalulekile ukuba abazise kwangethuba ukwenzele asuse amaxhala kuye.

Kukuzama ukutsalela izicimamlilo, emva koko ndizame ukuthatha izinto ezibalulekileyo ndiphume nazo ndikwazi ke ngoku ukufuna uncedo nakubamelwane bam.

Ngabantu abadala kwakunye nabantu abakhulelweyo, kubalulekile ukuba kujongwe uxinzelelo lwegazi labo bahlale besempilweni.

Ukutya okwenzelwe ukuba abantwana bakutye esikolweni kubalulekile kwaye wonke umntwana ofundayo esikolweni unelungelo lokuba akutye ukutya, ayithi loo nto leyo ukuba kuyasokolwa kokwabo. Yiyo ke le nto ndifuna ukukhuthaza mntana wam ukuthi uyazi ukuba yitya esikolweni, akukho nto irongo ngokuba utye esikolweni.

Kukuzama ukunqanda abantu abadala abahleka le nto, ndizame ukuthetha naye nonkosikazi katatomncinci ndizame ukumbuza malunga nale, nto ndive isizathu sokuba kwenzeke le nto. Ndizame ukuba ifemeli idibanise utatomncinci kunye nonkosikazi wakhe kuqondwa malunga nobu bundlobongela abenzayo, emva koko simxelele ukuba uza kubanjwa ukuba uqhubekeka esenza ubundlobongela kunkosikazi wakhe.

Kuthi qatha ubuxoki, ngoba amagqirha akhoyo ngoku awasanyanisenkanga athwele abulala abantu emva koko athi umntu uyathwasa uligirha. Buyaxoka ngoku ubugqirha obukhoyo.

Ndingazama ngandlela zonke ukubanqanda. Ewe kona umfundi uye wenza impazamo ngokuba akhulelwe esafunda kodwa ayikokwethu ukugweba. Ndingazama ngandlela zonke ukubanqanda ukuba nabo bangayenza le misteyikhi bakhulelwe besafunda.

Zama ngandlela zonke ukwazisa abahlali. Ndizame nokuoda amanye amayeza ukongeza ukwenzela amayeza onele wonke umntu ozayo odinga uncedo esibhedlele.

Umntu ofumene ithenda yokutyisa esikolweni kumele ibe lixanduva lakhe ukuba ajonge isaplaya yakhe ukuba ingaba ithengisa ukutya okusemgangathweni na ukwenzela abantwana batyiswe ukutya okusemgangathweni bangatyiswa ukutya okungekho semgangathweni.

Molweni, sidlula ngeteksi ngoku sibona ingozi eyenzekileyo and akukabikho mntu onokwazi ukunceda kulaa ndawo.

Lulwazi oluncinci, xa bengenalo ulwazi malunga nokufuna unyango.

Umhlaza webele udinga ukuhoywa kwesibhedlele. Ewe, ungatya kakuhle, utye ukutya okusempilweni kodwa uyakudinga ukuhoywa esibhedlele kuzokwazeka ukujongwa ukuba.

Bafundi, ewe umfundi loo oye wakhulelwa esikolweni akenzanga nto intle kodwa ke ayisiko kwethu ukugweba. Ndifuna ukuthi ke kuni ingenzeka nakubani na le into, ulixhoba naye lokuba athi akhulelwe esesesikolweni. Ndiyanicela ke ukuba ningamjongeli phantsi, ndiyanicela ukuba ndingakhe , nimhloniphe.

Ewe ndingakhalaza ngoba kaloku akukho mnandi ukufola emgceni ixesha elide kuze kufike abantu bavele bangenelele phambi kwakho. Ndingakhalaza ndizame ukuqonda inoba le nto bayenzayo bayenzela ekuthini na and then xa inokwenziwa ngomnye umntu bangava njani na bona.

Kubalulekile ke mhlobo wam ukuya kwagqirha ngoba ugqirha kulapho ke azawutsho abone nezinye izinto ubungazuzibona wena okanye ubungaziboni kunokuthiwa umamele abantu abadumileyo. Ugqirha uzawukwazi ukuhlola abone ezinye izinto akwazi nokunceda akunyange.

Abantu abangamadoda amanintsi boyika ukuhlekwa ngabantu, yiyo ke loo nto kumaxesha amaninzi bengakwazi ukuchaza okanye ukuthetha malunga nezimvo nendlela abaziva ngayo.

Ewe ibalulekile ukwenzele umntu akhuseleke ukumitha, angamithi esesikolweni. Ayazi uba xa efake i-implant uzohlala iminyaka emithathu engakhange aphinde aye ekliniki ngoba ulutsha lwangoku luyonqena ukuya ekliniki, yiyo ke le nto yenza uba mabamithe besesesikolweni bebancinci.

Ewe, ngoba ezidolophini i-emergency services zezona zixhaphakileyo kunasemaphandleni. Emaphandleni kuthatha ixesha ukuze umntu akwazi ukuncedakala kanti ke ezidolophini kuyakhawuleza umntu akwazi ukuncedakala.

Ewe kubalulekile ukuba umntu o-HIV positive athathe ii-ARVs ukuze intsholongwane inganwenwi emzimbeni ihlale ikwileveli ethile.

Umntu one-high blood pressure kubalulekile atye ukutya okusempilweni angatyi izinto ezi-vetterig kakhulu, angatyi izinto ezinamafutha amanintsi, axabise ukutya imifino, iinyama zakhe zingagalelwa zipayisizi zigalelwe ityuwa.

Kubalulekile oku kutya abantwana bakufumanayo apha esikolweni ngoba abanye abantwana kwamakwabo abathathi ntweni, ukutya kwabo apha esikolweni kuyanceda kona ukuze umntwana noko abe nayo into esesuswini. Ngoba abanye baphuma kwamakwabo bengakhange baqalise kwa ukutya baqale ukutya xa besitya apha esikolweni.